Ukuze izitshalo zami zikhule kahle nokushintshashintsha kwezulu, kungamele mina ngibe umuntu okhethayo iy'tshalo engihlwanyelayo. Ngokwesibonelo nje, ngehlobo, kushisa ilanga, ngihlwanyela ummbila ngoba ngiyazi ukuthi uzokhula uqhakaze kahle. Uthanda indawo eshisayo. Bese ebusika, ngihlwanyela iy'tshalo ey'njengamawolintshi ukuze zizokwazi ukukhula kahle.

Njengoba-ke sibona iy'ntuthwane zilokhu zehla zenyuka zishintshelela, ziya kulesi sitshalo, zisuke kulesi sitshalo ziye kulesiya, zisuke kule mbali le, ziye kwenye, njoba zenza kanjalo-ke zithuthuzela impova. Ziyayiqoqa, ziyiyise kwezinye izitshalo, zishintshashintshe kanjalo. Yini-ke impova? Impova yinto eyenza ukuthi imbewu esey'tshalweni ikwazi ukukhulisa kahle isitshalo, sikhiqize ukudla esikufunayo, kanjengama-apula ama-olintshi, u-nyanisi, amaklabishi, konke ukudla okuhlwanyelwayo. Kuyasiza ukuthi izintuthwane zilokhu zithuthuzela impova.

Nokushukwa kwemifino nanoma kungconywana nokushukwa kwe-chrome, nakho kunobubi bakhona ngoba kudinga indawo enkulu yokuhlwanyela lezi zitshalo ey'setshenziswayo futhi kudinge namanzi amaningi ukuze kukhulise kahle, futhi njoba kukanjalo, kwenza ukuthi ezinye izinto ey'setshenziswayo ukuze zikhuliswe, ezinjengama-chemicals, nazo ziyawungcolisa umhlaba. Kodwa ngakolunye uhlangothi ukushuka kwe-chrome kona, umthelela wakhona uthe okukhula kakhulu ngoba kukhiqizwa ngamakhemikhali o-chromium. Lokho kwenza ukuthi ingcoliswe umhlaba kanye no-oyila osetshenziswayo.

Njengoba ngizifuyile nje iy'nkukhu kubalulekile ukuthi iy'nkukhu zami ngezigome futhi ngizinikeze umuthi ngoba lokho, okokuqala, kuzosiza ukuthi iy'nkukhu zingatholi izifo ezikhona emoyeni. Okwesibili, iy'nkukhu zami zizokwazi ukuthi zingathelelani ukugula kalula. Okwesithathu, zizokwazi futhi ukuthi zikhiqize amaqanda anempilo, nazo nje zibe nempilo. Okokugcina, kubalulekile ukuthi iy'nkukhu zigonywe ngoba lokho kuyazenza ukuthi zihlale ziphilile, zikwazi ukuthi zizale.

Ngokuvamile abantu abahlala emadolobheni uma bexubha amazinyo abawasebenzisi amakomishi ukuze befake amanzi. Bavulela umpompi ukuze kuphume amanzi. Ngakho ukuze bawonge amanzi, bangawawavulela amanzi uma bewasebenzisa noma uma begeza umlomo, bephinde bewavale, beqhubeke bexubhe. Okwesibili, bangasiza ngokuthi bangakwazi ukuthi uma begeza emashaweni, njoba bengagezeli ey'ndishini, bangavuleli kakhulu amanzi, alokhu ephumile nje eshaweni, bengawasebenzisi. Bangavula kancane nje ukuze bageze baqede. Okokugcina, njengoba baney'ndawo zokubuka emizini yabo, bangawasebenzisa lawo manzi uma mhlampe befuna ukugeza imoto noma befuna ukuthela egcekeni, bengakhipha amanzi asuke empompini.

Kungasetshenziswa izinhlelo zokulima zesimanje, ukusebenzisa ubuchwepheshe. Ngokwesibonelo nje, ukusebenzisa ama-drones, noma izinhlelo zokuhlola isimo sezulu zesimanje, noma izinhlelo zokwenza umhlabathi ukuthi uhlale uvunde kahle, ezesimanjemanje.

Okokuqala nje, abalimi bengafundisana ngey'tshalo ey'kwazi ukubekezelana nesimo sesomiso, i-drought. Bakwazi ukufundisana ukuthi yiziphi izitshalo abangazihlwanyela ngaleso sikhathi. Okwesibili, bakwazi ukwabelana ngey'nsiza. Ngokwesibonelo nje, bakwazi ukwabelana namathangi noma ngamapayipi okunisela. Okokugcina, bangakwazi ukuthi bafunde ukwakhisana izinsiza. Ngokwesibonelo, amachibi abangakwazi ukuthi bathole khona amanzi.

Okokuqala nje, bangabasiza ngokuthi babafundise. Bahlele iy'nhlelo zokubafundisa, ezinjengama-workshop, lapho khona bezobafundisa ngey'nhlelo zokulima ezonga amanzi. Okwesibili, bangabasiza ngokuthi babaxhase ngemali abazokwazi ukuthenga ngayo izinto zokunisela ezonga amanzi ezinjengama-drip irrigation.

Izinzuzo zokusebenzisa eminye imicu yemvelo, okokuqala, ukuthi zibola kalula. Azibangeli ukungcoliswa kwemvelo. Okwesibili, zithambile futhi azibangeli ukucasuka emzimbeni. Okokugcina, zihlale isikhathi eside uma umnikazi wazi eziphethe kahle.

Ushintsho lwamaphethini omoya lungaba nomthelela omuhle ezitshalweni ezinempova yomoya. Ngokwesibonelo, uma umoya uhamba ngesivinini esikahle, impova ingakwazi ukuthi asabalaliseke, isuke kwesinye isitshalo iye kwesinye isitshalo, ngaphandle kokuthikamezeka. Futhi kungaphinde kube nomthelela omubi ngoba uma umoya uthambe kakhulu impova ingahle ingafinyeleli ey'tshalweni, ngenxa yokuthi umoya uthambe kakhulu. Lokho bese kuthikameza isivuno.

Okokuqala nje, ugogo uMaNtuli angabheka ukuthi isimo sezulu ahlala kusona siyindawo eshisayo noma indawo ebandayo. Okwesibili akwazi ukukhetha iy'tshalo ey'fanele angazihlwanyela ngesikhathi esifanele. Ngokwesibonelo, azi ukuthi ehlobo uzokwazi kuhlwanyela ummbila ngoba umbila ufuna ukukhula endaweni eshisayo. Okwesithathu, akwazi futhi ukuthi athole amanzi anele azokwazi ukunisela iy'tshalo zakhe.

Iy'nyathelo ezilula abalimi abangay'sebenzisa ukuze bakhe ingadi elungele izinyosi ukuthi okokuqala nje, bahlwanyele, batshale izitshalo ezikhiqiza iy'mbali ey'ningi. Lokho kuzosiza ukuthi iy'nyosi zithuthezele impova. Okwesibili, bagweme ukusebenzisa amakhemikhali ayingozi ngoba lokho kuzobulala iy'tshalo. Okwesithathu, besebenzise amanzi. Benze isiqinisekiso sokuthi amanzi ayatholakala, amanzi ahlanzekile njalo. Futhi bangayenza ukuthi iy'nyosi, benze isidleke sokuthi iy'nyosi zikwazi ukuba khona, mhlampe noma iy'hlahla ey'nembobo.

Uma benganikezwa indawo esemakhaya, mina ngingenza ukuthi, okokuqala nje, ngingafuya iy'lwane. Njengokuthi ngibe ney'ngulube, iy'nkomo, iy'nkukhu, zonke iy'lwane lezo. Ngiyazi ukuthi lezo y'lwane ngizosebenzisa ukuthi ngifake imali, ngithole imali nje ezongena egcekeni, ngikwazi ukwenza izinto ey'balulekile ngoba ngiyazi ngizoy'idayisela abantu. Iy'ngulube ezinye ngiyazidayisa, noma ngidayise zibe inyama. Futhi noma ngitshale iy'tshalo engizokwazi ukuthi ngidayisele amakhampani amakhulu afuna mhlawumpe amakabishi. Ngiyazi ukuthi ngiyawakhiqizela lawo makhampani, noma afuna iy'tshalo mhlampe ama-olintshi. Ngiyazi ukuthi ngiyawakhiqizela. Ngikuthatha kukuningi endaweni yami engifake khona.

Ulwazi abalimi abangaludlulisela kubantu abasha ukuthi babafundise ukuthi iziphi izindlela zokulima ezemvelo. Babafundise ukuthi iziphi iy'khathi zokutshala iy'tshalo ey'thile. Babatshele ukuthi iy'tshalo ey'tshalwa ebusika ney'tshalo ey'tshalwa ehlobo. Futhi babafundise izindlela zokonga amanzi. Lokho kuzosiza ukuthi intsha yazi, ibe nethemba kubona ukuthi bangakwazi ukuyenza lento ngoba nakhu sebacetshisiwe. Bayazi ukuthi iziphi izinto abangazenza. Angeke basasaba ukuthi bahlwanyele iy'tshalo zabo ngoba bayazi ukuthi sebeyazazi izinto ukuthi yiziphi okumele bazenze, yiziphi okungamele bazenze.